Mme ma-Mofokeng e sa le o nka tjhelete dikgwedi tse tharo tse fetileng. Ne ke kopa jwalo o mpo o patale bonyane boo o nang le bona, hoba ha o sa patale nna interest ntse ke phahamisa. E ne jwale, e tla re jwale mohlang interest e se entse tjhelete e ngata. Ha ke e batla o bo nkisa maponeseng mara e le wena a tlileng a tlo nka tjhelete ya ka. Ne ke kopa o mpo o patala le tjhelete ya hao ka ho fella ho yona kapa ha o sa kgone o mpatale hanyane hanyane ho fihlela o bo qeta sekoloto sa hao. Ha o sa mpatale, tjhelete ya hao e ntse e nyoloha.

Ah-eh, batho bao ke ba tsebang ba sebedisitse tjhelete ya bona ya pension hantle. Ho ba bang ba haile di-room tse kenyang tjhelete. Ba bang ba bula di-business. Ee, ba bang ba isitse le bana sekolong. Hoba ngwana eo a ileng sekolong o tla kgutla a lebohe motswadi ka le leng la matsatsi.

Nna tjhelete eo ya stokvel, ke tlo e sebedisa ho aha di-room ka yona. Haebe e le nyane, ke tlo e invest-a hore e nne e eketsehe ha e se e eketsehile he, tlaba khona he ke aha di-room kapa ke buile kgwebo nyana-nyana e nyenyana.

Ke kwata haholo. Ke kwata haholo ebile ke ya itshola.

Overdraft facility e nthusa haholo hoba jwale, ha ke hlahelwa ke mathata ke kgona ho ho ba founela or ke ba romelle email or kapa ke kena app-ong ya ka. Ke kope ba nkadime bonyane boo bo ke bo hlokang. Ke nka advantage ya yona hoba ha hona motho a tla nkadima tjhelete ntle le banka.

Nkekebe ka e dumela hobane ha ke nka fifty thousand eo e bang nnehang yona. Nna se ke tlo ba patala bokae? Ke ikutlwa e ka reng tjhelete ya teng e tlo eketseha ho feta dikoloto tsane tsa ka.

Eya, nna le ba lelapa la heso re na le stokvel, moo re kenyang tjhelete e lekanang le five hundred ranta ka kgwedi. E hantle ho ba ha selemo se fela, motho e mong le mong o na le tjhelete e ka six thousand ka hara banka ya hae.

Mpuse mmanyeo, re hloka tjhelete. O isitse tjhelete kae? Ha eba o e jele, re kopa o mpo o itlhahise pele re tla ya diphapusing tsa maponesa re lo tshwarisa.

Ke nahana hore ha re ke ra qala re save-la for retirement ho na jwale. Re tlo qetelletse re jele tjhelete. So ho betere ha o ka qalella fifty-five or fifty years-eng. Kapa le ha e le yona forty. Botjheng ba rona re rata tjhelete ene le ha dintho di nhlahella re dula ntse re batla tjhelete. So ke nahana hore ho hantle, ha o so ntso qalella dilemong tsa retirement ho qalella o save-le ntho ya hao, retirement plan ya hao.

Ha e ntshware hantle hoba qetellong ya letsatsi ke nna motho a patalang credit card eo. Jwale ha ho na le motho ae sebedisitseng, e se nna ke kwata haholo.

Ntho e la etsa ke ntshe ke hobane ne ke itse ba etse debit order ya teng hore e hule. Jwale batho bana ba hula debit order habedi ka kgwedi. Ka bona hore mpe ke tlohele mpe ke lo batlana le e nngwe. Ne ke kwatile haholo motswalle.

Tsela tsa hore re sebedise difounu ho reka di-airtime, di-data bundles e a thusa. Haholo-holo bathong ba baholo. Motho a moholo a seka nna ya shopong a kgathetse, a ka nka mohala wa hae fela a kena app-ong, a reka data le airtime.

Debit card motswalle, ke karete ya hao ya banka e tshwereng tjhelete eo wena o e sebeditseng kapa o e bolokileng hona mo no kareteng. E ne o sebedisa yona feela, o kgona ho sebedisa ho ya ho hula tjhelete ATM kapa o reke ka yona.

Motswalle, loan eo o e batlang. E hloka hore o bo na le dintlha tse thirty-two hore o thole loan. Haeba o ntso o na le dikoloto tse ding o ke ke be wa e thola loan. Tshwanetse o qetelle dikoloto tsa hao kapa o di hafole hore o thole loan e nngwe kapa yona credit card.

Ntate, monana ke pharmacist-ing. Le ha o ka shota ka ranta kapa ka two ranta bothata e tloba ho nna. Tshwantse o tle o tshwere tjhelete ya hao ka ho lekana. Ke a utlwisisa hore tjhelete ya hao ya short-a. Mara o ka ya hae kapa hosane wa kgutla kapa wa romella e mong o mo tsebang hore a tle a tlo rekela dipidisi tsena.